Imali urhulumente ayabela ezolimo ayilingenanga ukuthi ikwazi ukuvuselela imizimveliso.

Mna ndicinga uba ayinamthetho kakhulu indawo yaseMzantsi Afrika. Imithetho yakhona ayikho ngqingqwa ngoba wonke umntu uyazenzela. Ndandigqibele kusithiwa kukho imithetho uba ngubani onokwazi ukuthi ayoloba ezindaweni ezithile kodwa ndiyibona isenzeka loo nto. Wonke umntu xa eziva ngathi ufuna uyoloba, uyoloba abuye nazo iintlanzi. Ngoko ke andiqondi intoba ikhona imithetho engqingqwa mayelana nezinto izihlanganisa nezilwane zasemanzini.

Kulula kakhulu utyala, ugrumba umngxunya ufake umbona. Kodwa ndicinga uba eyona ngxaki kulapho kufuneke khona kuvunwe khona. Ngoba xa uvunwa zinintsi iimeko ekufanele ujongane nazo xa sowuthelekisa ukuvuna kunye nokutyala.

Ndicinga uba mna inkqubo yokubuyiselwa komhlaba eluntwini useyingxaki kakhulu kurhulumente esiphilayo aphantsi kwawo okwangoku. Ayikabikho into eyenziwayo ebekiweyo ezawukwenza ukuthi kukwazi ukulungiswa lo mba.

Ezindabeni bayathetha kakhulu ngendaba ahlangene notshintsho lwemozulu ngendlela yento yoba iindawo ezininzi ziyakwazi ukuzilungiselela kanjalo ngotshintsho olwenzekayo lwemozulu. Kodwa mna ngokokwam ayikabi ayikho into endiyenzayo ukwenza ingqiniseko yoba ndiyazilungiselela ngotshintsho kwemozulu kodwa ulwazi lona ndinalo.

Ndingaya emntwini endimaziyo intoba sekhe wayenza le nto ndifuna ukuyenza. Umntu ongumlimi ekuhlaleni uyakwazi unceda abanye abantu ngeengcebiso ukwenzela intoba nabo bakwazi ukuziphuhlisa.

Into endingayenza, ndingafuna umntu ozawubaqeqesha ababonise indlela abanothi bavune ngayo. Ogqiba emveni koko bafumane iinkonkxa ukwenzela intoba ukutya kwabo bakufake kwiinkonkxa, ngokungenjalo bakufake kwisikhenkcezisi ukwenzela into yoba bangafumani ilahleko kakhulu. Konke konke eyona nto endinoyenza kukwenza ingqiniseko yoba banalo ulwazi ngendaba yokujika ukutya ukusukela apho bavune khona ukuthi kunkonkxiswe okanye kufakwe kwisikhenkcezisi.

Banqabe kakhulu abantu abalulutsha abazidibanisa neento ze-farming okanye noba babe ngabafama. Ndingamkhuthaza kakhulu ngoba.

Into endiyithandayo mna ngokulima iminqathe yinto yoba xa ikhula ayikhuli ibe igcwalise indawo yonke le. Kwaye ungathatha ixesha uyivuna, ayingeke imoshakale iminqathe.

Ndingaye ndicinge into yoba inoba ikhona into ethile esisifo le nkomo ebinayo. Emva koko ndizame iindlela zoba ndifumanise into yoba ibulawe yintoni kakuhle kakuhle.

Ndicinga uba ikhona into endingayithambisa kwimfuyo yam ukwenzela intoba ikhuseleke kumakhasi kumakhalane.

Iinkukhu ziyaxhola. Ndicinga uba eyona nto endiye .

Mna ndicinga uba umbono woba ihagu itye ukutya okulahlwayo awukho mhle, asikho isilwanyana ebekumele uba sitya ukutya okulahlwayo. Ngoko ke ndingavuya kakhulu uba ingathi kanti kukhona okunye ukutya okuthengiswayo iihagu ezinokwazi uba zikutye.

Ndingavuyela iindlela ezimisele ngayo ezi nyosi kwaye ndingavuya kakhulu ngoba laa nto izawube ithetha into yoba mna ndizawufumana ingeniso kakhulu.

Kubuhlungu kakhulu ukusebenza iiyure ezinde kakhulu ngoba umzimba uyadinwa, ingqondo iyadinwa. Kodwa ndingazama ukuba ndibulele intoba umsebenzi khona, kodwa intliziyo yam ingabuhlungu ngoba umzimba ndicinga uba uyawube udiniwe wona.

Into eyenzela intoba kube nzima ukulima kwezi ntsuku siphila kuzo yinto yoba umhlaba, ungafumanisa into yoba awukulungelanga oko. Ukulima akukho lula, abanye abantu abanayo imali. Ngoko ke omnye umhlaba uyawufumanisa into yoba kudingeka i-tractor. I-tractor ifuna ukubhatalwa ukuze ikwazi uzosebenza apho uzawulima khona. Ngoko ndicinga intoba siso isizathu esenza intoba abantu abanintsi bangasalimi.

Xa umntu erhola okanye enikwa imali epheleleyo emsebenzini uyakhuthala kwaye uyazinikela emsebenzini. Ngoko kuba nzima ke ngoku uba amafama okanye abasebenzi basezifama bakwazi ukuba bezinikele kakhulu ngoba iye ibe ncinci imali abayirholayo ekupheleni kwenyanga.

Izinto ezinokwenziwa ukuze ulutsha lube nomdla kakhulu kwezolimo, ndicinga into yoba kunganee-program ezifundisa abantwana ezikolweni. Kwaziwe into yoba umntu xa efuna uba ngumlimi uyakwazi uba abe nemali enintsi ngoba isikakhulu into endiyibonayo, ulutsha luthanda into ezawubabuyekeza ukwenzela into yoba bakwazi ukuzimela xa sebekhula.

Ndingabalumkisa ngokuthi iinkunzi zeebhokhwe, isikakhulu uba zineempondo, ziyakwazi ubahlaba. Ngoko ndingababonisa okanye ndibaxelele intoba zona bangadlaleli kufutshane nazo ukwenzela uba bangakwazi uba balimale.

Umhlaba endinawo awukho mkhulu kakhulu ngendlela yento yoba ndingakwazi intoba ndithengise iwayini. Yeyona nto isisizathu ke leyo eyenza ukuthi ndibe andizukwazi ukuyithengisa.

Kuba sikhule singabantu abalimayo, ndicinga into yoba abahlali basezilalini banalo ulwazi olunzulu malunga nezityalo ezityiwayo kunye nezingatyiwayo.

Ndicinga intoba xa amaqanda efumaneka kumashishini amancinane iza kwenza intoba neevenkile ezinkulu zikwazi ukwehlisa ixabiso. Ngoba xa libiza ixabiso kwiivenkile ezinkulu abantu angeke bathenge khona, baza kuthenga kumashishini amancinnane. Ngoko inganceda kakhulu ngoba umntu noba akanayo imali yothenga inyama, kodwa amaqanda uzawukwazi uwafumana.

Iingxaki ezinokuvela ezinothintela ingeniso xa ndifuye iihagu yingxaki yoba, ihagu ingakhawuleza ugula ibe nezifo ezithile. Ngoba umthetho wayo ihagu, yinto esisilwanyana esihamba sisitya noba kuphi na, ngoko ke kulula into yoba ihagu itye into engalunganga efana netyhefu igule. Ogqiba emveni koko laa nto yenze into yoba ingeniso ibe nzima ngakum ngoba iihagu zam zizawube zisifa.

Apho ndihlala khona iyawube indim ndodwa umfama ovelisa iwayini. Ngoko ke kuzawuba lula uba ndiyenze ingeniso ngoba iivenkile zizawube zithenga kum, uluntu luzawube luthenga kum, angabikho umntu andikhuphisani naye apha ekuhlaleni.

Mna ndicinga uba ndingayinkukhu esisikhukhukazi egqibozala amantshontsho ngoba ndingumntu othandayo ukhusela abanye abantu. Ngoko ke xa ndijonge isikhukukazi ndiye ndibone into yoba isikhukhukazi siyakwazi intoba sikhusele amantshontsho azo, ingakumbi xa kusithi gqi ukhetshe phezulu. Ndiye ndibone indlela yento yoba isikhukhukazi siye sifake amantshontsho phantsi kweempiko zalo uqinisekisa into yoba amantshontsho ayakhuseleka.

Ezona ndizithandayo iiertyisi zezisenkonkxeni okanye ezinkonkxiweyo ngoba zimnandi kakhulu zona ukudlula ezikhenkcezisiweyo.

Ubaluleke kakhulu kum umhlaba ngoba uyakwazi uba ulime emhlabeni. Uba kuyenzeka intoba awusebenzi, ngokwempangelo uyakwazi uba ulime, utyale iziqhamo nemifuno ukwazi intoba ube nayo into yokutya.

Bakhona abantu abangalinikwanga ithamsanqa lentoba bakwazi ufunda baye phambili. Ngoko ndiyangqinelana kwaye ndiyavuya xa umntu ekwazi uba ngumlimi ophumeleleyo engakhange adinge imfundo esesikweni.

Mna ndicinga uba kulula kakhulu ukujongana nezityalo kunezilwanyana ngoba isilwanyana esiphilayo sithatha ixesha kwaye sidinga unonophelo kakhulu. Oko akufani nokujongana nezityalo, ngoko ke ndingakhetha ukujongana nezityalo.

Nto zakuthi, bendine sicelo apha into yoba xa nicheba ezi gusha, ndicela niyinonophele indlela enizicheba ngayo kwaye nizichebisise. Ngoba xa kukho uboya obushiyekileyo ezigusheni, loo nto inomthelela ombi kum mna mhlalutyi woboya. Ngoko ke ibaluleke kakhulu ukuba kungabikho boya obuzawushiyeka pha kweza gusha sezichetyiwe.

Ndiyaqinisekisa into yoba ndinawo amatanki kwaye maninzi ukwenzela into yoba xa ilixesha lemvula, ndiqiniseke intoba agcwala qhu ngamanzi ukwenzela intoba mhla kunembalela ndiqiniseke intoba amanzi akhona kwaye onele.

Ibalulekile into yofundisa abantu indlela yokuzingela ngoba xa umntu izingela endle, ayazi ukuba kokuphi ukutya okutyiwayo nokungatyiwayo. Kungenza intoba umntu akwazi intoba athathe imithombo kwezi zinto bazizingeleyo endle azowutyala apha egadini. Ukwenzela intoba, mhla umntu efuna ukutya angayi endle ukwenzela intoba ayozingela. Qha aye egadini, ayovuna.

Indlela emihle ngayo imisila yamahashe. Xa kuthethwa ngehashe into efika kuqala okanye ethi qatha kum engqondweni yintoba mihle imisila yamahashe. Xa ubona ihashe bangase ungadlala ngomsila okanye uwukame okanye uwuthambise. Yiyo ke into efika engqondweni kum xa ndicinga amahashe.

Iminqathe ibizawuxelela ikhaphetshu into yoba, jonga mna indlela endikhula ngayo. Ndikhula ndibe mde ndiye phezulu kodwa wena xa ndikujonga, ndikujongela ezantsi.

Eyona nto idingekayo okanye ifunekayo xa umntu eqala uba ngumfama ukuze aphumelele, funeka okokuqala aqiniseke into ba unayo imali eyoneleyo ukukhawulelana neengxaki anoze adibane nazo phambili ezingalindelekanga. Elandelayo lulwazi. Kuba mnandi xa umntu enolwazi lweshishini azawuluqala.

Zikhona iindawo ezizifama apha edolophini. Sekwenzekile kanintsi uba xa ndidlula ngakwifama ndibone iigusha neebhokhwe neenkomo, nazo zonke ezinye izilwanyana zasekhaya. Ngoko umbono wam kukuba izilwanyana ezinjengeebhokhwe neegusha kuyenzeka into yoba zigcinwe nasezidolophini.

Izityalo ezivunwa ebusika endizaziyo yikhaphetshu nesipinatshi neminqathe. Zikhona ezinye zininzi kodwa endizikhumbulayo zizo ezo zontathu.

Izinto ezenza uba ukhawuleze uzibone izilwanyana zakho okanye imfuyo yakho uba ayiphilanga, okokuqala ayityi njengokwesiqhelo. Umzekelo, ubeka ukutya uthi xa uphinda ubuya uzojonga, ufike ukutya kwakhona zingakhange zitye kakhulu. Ezinye ziye zigabhe, ezinye zityhafe emzimbeni.

Ndicinga uba ibalulekile kakhulu into yofundisa abantu basezilalini ngezityalo zasendle ezityiwayo nezingatyiwayo. Ukwenzela into yoba bangathi ngenye imini xa beye endle bazibone sebesitya izityalo zasendle ezingatyiwayo.

Umsebenzi ongesosigxina wenza intliziyo ebuhlungu ngoba xa ungasebenzi umsebenzi wesigxina, laa nto yenza intoba ungakwazi nokuthi uhlengahlengise izinto zakho ngokwendlela. Ngoba uyayazi uba kule inyanga uzawubanayo imali kodwa alikho ithemba loba kule inyanga izayo uzawubanayo. Ngoko imali oye uyirhole ke ngonyaka iye ibe ncinci kakhulu, izinto ezinintsi ungakwazi ukuthi ungakhawulelana nazo.

Into eye ithi qatha kum xa kuthethwa ngohlengahlengiso lomhlaba yintoba iba ngase ibe yinto ezawukhawuleze yenzeke ngoba yinto ekukudala le urhulumente esixelela ngayo kodwa aside siyibone isenzeka. Ngoko ke ndiye ndibe nombono wokuthi ingase ingakhawuleza ukwenzela intoba abantu bakwazi uwufumana umhlaba.

Bakhona abantu abangakwaziyo ulima. Xa benoba nomhlaba babe bengakwazi ukulima, iyawukwenza into yoba abantu abakhoyo ekuhlaleni iba ngabo abaxakekileyo bencedisana naba bangakwaziyo ukulima uba bakwazi ukuthi balime. Babafundise ngezolimo ukwenzela into yoba bona banolwazi, bakwazi ukuthi babe nemali.

Iikholeji zolimo ziyanceda kakhulu kunye neeyunivesithi eMzantsi Afrika ngoba zizo eziye zifundise ulutsha uba ishishini lezolimo lusebenza kanjani.

Into enokwenza intoba kube lula ukulima isipinatshi ndicinga uba kukuxhaphaka kwamanzi. Xa umhlaba umanzi kwaye amanzi ekhona exhaphakile, siye sikhule kakuhle isipinatshi. Kwaye xa kungatshisi kakhulu kungona siye sikhule kakuhle isipinatshi ngoba asitshi.

Kuba ndihlala edolophini ke ingxaki yintoba apho ndihlala khona awukho umhlaba onokonela intoba ndikwazi utyala umbona. Ngoko ke eyona nto ndinoyivuyela kakhulu yintoba ndibe nawo umhlaba ongowam endinolima kuwo ndityale umbona. Ndingavuya kakhulu xa kunokwenzeka oko.

Bakhona abanye abantu abanesiphiwo sezandla ingakumbi ulutsha. Ingangumbono omhle kakhulu into yoba ulutsha lwethu lufundiswe ukulima esikolweni besebancinci, besakhula. Bathi bekhula bakhule benalo ulwazi ngezolimo.

Bendingathanda ukufuya iinkukhu apho ndihlala khona kodwa andinawo umhlaba owaneleyo wokuthi ndingenza oko.

Ndingafuna uRhulumente akwazi ukusinceda, ibe khona inkxaso ayenzayo ukuncedisana nabalimi abasakhasayo.

Ngumbono omhle kakhulu lo ngoba ndicinga uba wonke umntu unalo ilungelo lokuba apha eMzantsi Afrika akwazi ukuthi abe nomhlaba.